Ke ne ke ikutlwa ke tshogile go se kae mme kgatelelo ya balekane e ne ya kgarameletsa go fitlha tshabo ya me ka gonne ke ne ke sa batle go latlhegelwa ke tlotlo mo ditsaleng tsa me. Re ne re fofa re ya kwa Cape Town mo Aforika Borwa.

Ee, ke toro ya me go palama sefofane, nka rata go fofa ka sefofane se segolo sa bapagami, ke ya kwa nageng e nngwe, ke tshogile bikinyana ka gonne ga ke rate bogodimo mme gape ke dumela gore go tla itumedisa.

Tlhola gore paseporoto ya gago e a dira mme o bone Visa fa go tlhokega, reka tekete ya gago mme o boloke dintlha, paka dilo ka kelotlhoko mme o nne le passport-o ya gago, madi le founu. Kwa tsena, feta tshireletso mme o lete kwa kgorong ya gago. Kwa Nigeria, tsena mo lebating la tsaya dikgetsi tsa gago, feta melelwane mme o tseye dipalangwa tsa semmuso. Boloka dikopi tsa ditokomane tsa gago mme o kope badiri go go thusa fa go tlhokega.

Ke akanya gore tirelo ya dibese mo toropong ya gaetsho e mosola ka gonne e thusa batho go tsamaya ba sena dikoloi, ke rata gore dibese ga di ture ebile di akaretsa mafelo a mantsi. Le fa go ntse jalo, ga ke rate gore ka dinako tse dingwe di lata, di tletse kgotsa ga di a phuthuloga thata segolobogolo ka nako ya fa batho ba .

Fa ne ke leka go dirisa kgotsa go reka smart card ke ne ka nna le mathata a le mmalwa, ka dinako tse dingwe metšhini e ne e sa dire sentle kgotsa balance e ne e sa laise sentle gape go ne go tlhakanya tlhogo go itse gore o ka tlaleletsa jang karata kwa tshimologong mme mafelong a mangwe a ne a sa e amogele.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o o pelotelele ebile o nna le kelotlhoko fa a le mo tseleng. Ba latela melao ya pharakano mme ba kgweetsa ka pabalesego go sireletsa bapalami. Bakgweetsi ba dibese ba dira gore go nne le maitemogelo a a siameng a go ya tirong ka go nna maitseo, go thusa bapalami fa go tlhokega, go boloka fa bese e le phepa le go tlhomamisa gore mongwe le mongwe o ikutlwa a babalesegile ebile a .

Fa babereki ba dibese ba ngala tiro, dibese ga di tsamaye mme seo se baka tiego le dipalamo tse di pitlaganeng. Bapagami ba ka nna ba dirisa madi a mantsi go reka ditekisi kgotsa ba lete nako e telele gore ba palame. Batho ba bangwe ba ka nne ba sa ye tirong kgotsa sekolo ka ntlha ya go ngala tiro.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go boloka thulaganyo gore bapalami ba itse gore ba tshwanetse go di tshwara leng mme ba tsamaye ka pabalesego. Fa bese e ka nkemisa, nka ema ke ritibetse, ke tlhole lebaka la gore e eme e be ke latela ditaelo tsa mokgweetsi.